Riqingho ra smartphone ri hi pfuna ngopfu hina hi ri vana va youth-i. Nakambe loko hi karhi hi ya swikolweni ha swi kota ku hi kota ku xava data bundle, ku va swi hi pfuna hi Google-a mintirho ya xikolo na leswi hi ka hi nga swi twisiseki.

Xivangelo xo xava data masiku lama i ku va hi va hi lava ku endla swilo swa ntirho swa le xikolweni, kumbe swa le ntirhweni. Futhi swa hi pfuna ngopfu ku va hi kota ku twisisa leswi hi nga va hi ri ku swi endleni. Nakona data ra durha masiku lama hi mhaka yo un'wana na un'wana i wa xava.

Loko u xava data swi lava i tirhisa kahle data ra wena ku ze u nga tikumi data ra wena ri hela hi xihatla hikuva ra durha.

Leswi hi swi endlaka eka riqingho ra hina vanhu i ku va, hi kota ku nghena ka WhatsApp hi vulavula na maxaka, na le ka Facebook-u. Swin'wana swa kona i ku hi tirhisa eka TikTok hi tlhela hi yi tirhisa na le ka inthanete. Google, ku Google-a swilo leswi swi nga swa nkoka.

Leswi hi kotaka ku swi fikela hi ku tirhisa data, i ku va hi kota ku odara swilo, timpahla, mateki online. Hi kota ku swi kuma swi fika laha hi tshamaka kona.

Ina yi hambanile hikuva data leyi u ngo ti xavela yi hatla yi hela kambe, Wi-Fi yona hi yi hakela every month. Nakona loko va i xave a data ra unlimited, wa swi kota ku va u yi tirhisa masiku yo tala kumbe n'hweti hinkwayo.

Ku pfaleriwa ka data hi loko i nga hakelangi xikweleti lexi i kolotaka xona, laha u xavaka kona data. Loko ku i teke a data ya contract, swi lava u yi hakela hi n'hweti hi n'hweti kambe loko i nga hakeli va yi pfala.

Ina swi hambanile ngopfu hikuva five G hi yona yi nga tala ku tlula three G na four G. Three G na hi yona ya le hansi, four G na i ya le xikarhi. Five G na hi yona yi nga tala futhi ya durha.

Ku bela riqingho hi data, ku bela riqingho hi video call-i swi lava data yo tala ngopfu. Hikuva ku va ku ri video call-i leyi hi kotaka ku vonana ku hi endla yini. Ku hambana no bela riqingho hi vito, hikuva loko i fona hi phone call, i va i xave timinetse swi hambanile na ku tirhisa data.

I ku va va hi hlamusela ku data yi tirha njhani naswona hi tirha masiku mangani.

A swi kahle hikuva loko ku fika date yo ku ya ku expire-ra, ndzi va ndza ha lava ku endla swilo swa nkoka hi data leri kambe ku va ku fike date ya ku expire-ra. Ndzi hluleka no endla leswi a ku fanekele ndzi endla swona. Se a swi fanelanga ku ri data yi va na date yo expire-ra.

A swi hluphi leswiya swi ya hi ku i tirhisa Vodacom kumbe Telkom kumbe MTN. Swi ya hi ku u xava njhani.

Nkoka wo xava mobile data i ku va u swi tiva ku mobile data leyi yi tirha eka ndhawu yihi ya kona. A yo tirha kun'wana na kun'wana.

Pulani yo xava data eka ti-cellphone yo xaveka i Vodacom. Vodacom hi yona leyi xavekaka eka data. Na MTN wa swi kota ku xava data a yi durhi leswiya swa ngopfu. Ya last-a futhi MTM kambe Vodacom a yi last-i, yi hatla yi hela mara ya xaveka.

Ku kula ti-parcel to hambanahambana swi ya ku i lava data yo Whatsapp-a, kumbe ya Facebook, kumbe ya TikTok, kumbe YouTube. Swi le ka wena ku loko i xava a data i lava yini ya kona. Nakona loko swi lava ku xava data ya hinkwaswo swilo leswi wa swi kota ku swi xava.

Data ya mina a yi tshami nkarhi wo leha swinene hikuva ndzi va ndzi yi tirhisa ngopfu eka social media. Nakona loko ndzi karhi ndzi tirha a ntirho lowu ndzi wu tirhaka ku fana na sweswi, ndzi le ku tsaleni ka ti-assignment ta mina kambe data ya mina se ya hina.